Abesifazane babambe iqhaza elibalulekile ezinhlakeni zobuholi bendabuko kuwo wonke amasiko nemiphakathi ehlukene. Baba negalelo ekuthuthukisweni nasekukhululeni kwabo. Izindima zabesifazane ebuholini bendabuko. Amandlovukazi, amakhansela, abaholi bakamoya, abagqugquzeli bomphakathi. Izibonelo eziphawulekayo, Indlovukazi uNjinja kaNdoma noMathamba. Indlovukazi u-Ranavalona waseMadagascar. Umemu Winnie Madikizela Mandela. Indlovukazi umama Anna Aya Santiyeva.